Switirhisiwa swa swiporo swi nga endliwa swi tshamiseka swinene hi hi ndlela leyi landzelaka. Swi nga ku nga tirhisiwa swilo swo ringanela, ku tirhisa swivumbeko leswi nga ni matlhelo yo rhendzeleka, ku chela mafurha leswaku swi nga vangi rivilo ro hlasela.

Yi pfuna mabindzu ya vona hi ndlela leyi, yi veka mali eka vaxavisi, yi tlakusa bindzu, yi endla ntirho wa nkarhi hinkwawo, yi veka bindzu erivaleni.

Leswi a swi ta ndzi endla leswaku ndzi nga tsaki emoyeni hikuva, ndzi fanele ndzi engetela mali ya mathekisi hi ku ya hi masiku hinkwawo. Leswi a swi ta ndzi hlohletela leswaku ndzi languta yin'wani ndlela leyi ndzi nga yi tirhisaka ku fikelela, leswaku ku fikelela ku ri ndzi kota ku ya entirhweni kumbe laha ndzi lavaka ku ya kona. A ndzi ta langutisa leswaku, xitimela, thikithi ri endla mali muni hi vhiki kumbe siku. Loko ku ri swa ndzi pfumelela leswaku ndzi tirhisa xitimela, a ndzi ta suka eku tirhiseni mathekisi ndzi ya tirhisa xitimela.

Ku tirhisa mafurha hi ndlela yo antswa, ku nga va ku tirhisa tilori leti tirhisaka mafurha yo ka ya nga talangi, ku lulamisa tilori nkarhi ni nkarhi, ku ku lemuka ku lemuka rivilo leri ri ringaneke, ku kongomisa le ka ku rhwala leswi nga leswi nga ringanela, ku dyondzisa ku dyondzisa va va vadyondzi va switirhisiwa hi ndlela yo kongoma.

Vukorhokeri bya vutleketli byi nga antswisiwa hi ndlela leyi, ku tisa vukorhokeri ekusuhi na vaaki, ku tirhisa switirhisiwa swo olova ku nghena hi swona, ku dyondzisa vatirhi va vutshunguri hi ku languteka ka vadyuhari, ku tisa vu vukorhokeri byo byo fambafamba, ku tirhisa tinhlengeletano ta vaaka ndhawu.

Leswi swi nga ndzi endla leswaku ndzi titwa ndzi tsakile swinene hikuva wun'wani wa norho wa mina i ku i ku ti kuma, ndzi khandziye xihahampfhuka ndzi ri karhi ndzi vona ndhawu ya le hansi ndzi ri ehenhla. Wun'wani wa norho wa mina hi ku va ndzi ti kuma ndzi khandziye xihahampfhuka i ku ti kuma ndzi tlele endzeni ka xihahampfhuka, ndzi karhi ndzi dya swi swakudya leswi swi nyikiwaku endzeni ka xihahampfhuka. Leswi swi nga ndzi leswi swi nga ni tisela ntsako lowukulu swinene. Ndzi nga kota no teka xinepe xa mina ndzi ri endzeni ka xihahampfhuka leswaku ndzi ta komba ndyangu wa mina ni vanghana va mina.

Makhombo lawa fambisanaka ni mathekisi lama rhwalaka vanhu vo tlula mpimo i, i ku andza ka makhombo ya le mapatwini, ku onhaka ka mirhi wa thekisi wa wa mathekisi hi xihatla hikuva, wu rhwale vanhu vo hundza mpimo. Ku va ni, ku va emakhobyeni loko ku humelela xiyimo xo xo tsema mbilu eka vanhu lava va nga khandziya mathekisi. Vachayeri van'wani va ha swi endla hikokwalaho ka ka ku, ku ka ku lava ku kuma mali yo tala hi nkarhi wo koma.

I maendzo ya le xikarhi ka doroba. Maendzo ya le dorobeni, maendzo ya le ya le ya le matikoxikaya, maendzo ya xihatla, maendzo ya vanhu, ya vanhu hi vun'we, maendzo ya vaendzi va le matikweni.

GPS yi hlayiseke hi ndlela leyi, ku ku ku kongomisa muchayeri hi hi ndlela yo hatlisa, ni ndhawu leyi leyi u yaka eka yona. Ku hlayisa nkarhi ni ni ndlela ya maendzo, ku ku tlula ndlela ya xintu. ku landzelela swilo swo fana ni thirafiki swihundla kumbe swiendlo swa muchayeri. Loko muchayeri a a hambuka eka gondzo leri bumabumeriwaka leswi swi nga endla leswaku ku ku engeteleka timali leti hakeriwaka ku lahleka kumbe ku ku ya eka ndhawu yo hoxeka.

U nga hlayiseka hi ndlela leyi. Ku languta matlhelo hinkwawo u nga se tsemakanya xiporo, tsemakanya ntsena laha ku vuriweke leswaku swi sirhelelekile kona, u nga fambi u ri ekusuhi swinene ni xiporo.

Riendzo ra mina ro leha leswi ndzi nga tshama ndzi ri teka a ku ri kusuka exifundzheni xa Gauteng ndzi kongoma exifundzeni xa Mpumalanga laha a ndzi ya entangeni wa swiharhi. Riendzo leri a ri ri tsakisa swinene hikuva ndzi ndzi ti kumbe ndzi rivele leswaku, i riendzo leri ndzi nga ri famba ro leha ndzi ri ndzeni ka xo famba xo fana ni movha. Ndzi kotile ku ku vona swiharhi hi fasitere ra movha ndzi karhi ndzi vona swiharhi leswikulu leswi a ndzi tsakelaka swi vona evuton'wini bya mina. Swiharhi leswi ku nga tinghala, tindlopfu, ni timpfuvu ni swin'wana swa swiharhi leswikulu swa laha emisaveni.

Ndzi nga bela riqingho riqingho entirhweni wa mina ndzi hlamusela leswaku ndzi hlamusela hi ndlela leyiwa a ndzi ri endleleni ya mina ya ku ta entirhweni kambe ndzi hlangane ni nghozi ya ku pocela ya ku poncela hi vhilwa ra movha leswi swi nga endla leswaku movha lowu taka hi le ndzhaku ka mina wu chayisa movha wa mina leswi swi ta endla leswaku ndzi tsandzeka ku fika ka ha ri ni nkarhi hikuva ndza ha yimele vanhu lava vo teka mimovha mimovha na ku va mina ni munhu loyi hi nga chayisana swin'we hi vulavurisana hi teka xiboho leswaku hi swi endlisa ku yini kusuka ka xiyimo lexi hi nga ka xona ku ya emahlweni hikuva hi tirhisana mina na yena.

Leswi swi nga ndzi khumba swinene hikuva mabazi hi wona lama nga tshembeka leswaku ma na tihakelo ta le hansi leswi swi nga hi leswi swi nga hi khumba hikuva eka nkarhi lowu taka loko hi fanele hi ya emadorobeni hi fanele hi hakela hi hakela ntsengo wa le henhla ene leswi swi ta endla na ku hi nga ha koti ku famba tanihi ndyangu hi ri hinkwenu hi nkarhi wun'we hikuva tihakelo ta mabazi ti ta va ti ri henhla leswi swi nga swi nga hi tsandzaka leswaku hi kota ku hakelela munhu un'wana na un'wana leswaku a ya edorobeni.

Loko ni ri na ni ri na riendzo ro leha ndzi ri karhi ndzi famba na n'wana ndzi fanele ndzi endla leswaku eka bege ya mina ku va ku ri ni mati, ku va ku ri ni swakudya leswi n'wana a faneleke a swi dya swakudya leswi ni tivaka leswaku swi nge endli leswaku a hlangahlangana kumbe a lava a khoma hi le ndzeni ndzi fanele ndzi teka swimbalo swo cinca hikuva n'wana hi minkama yo tala loko a karhi a dya wa ti thyakisa, ndzi fanele ndzi teka mirhi ya n'wana ya nkoka leswaku loko ko tshuka ku ve ni mhaka ya xihatla leyi nga lavaka leswaku ndzi n'wi nyika mirhi ndzi va ndzi ri ni ni mirhi ya yena leyi a faneleke a yi n'wa.

A ndzi ta ri lulamisela hi ndlela leyi a ndzi ta endla leswaku ndzi longa xikhafuthini xa swakudya leswi ndzi nga ta swi dya loko ndzi twa ndlala ndzi tlhela ndzi longa na xilo xo tiphutsela hi xona loko ku fika nkarhi wo ndzi kota ku etlela hikuva hi ta va hi karhi hi famba nivusiku ndzi longa ni mati leswaku loko ndzi twa torha ndzi nga kayakayi.

Ndzi nga tivisa mulawuri wa mindzhwalo hi riqingho hi ndlela leyiwani ndzi nga n'wi tivisa leswaku mindzhwalo ya mina a yi fikanga kambe ndzi nga tsakela ku tiva leswaku yi nga va yi karhi yi tela kwini ndzi twa leswaku mulawuri wa wa mindzhwaloi u vula yini endzhaku ka sweswo loko a kombela ku tiva leswaku mindzhwalo ya mina i mindzhwalo yo ya njhani yo tanihi kwihi ndzi ta n'wi nyika vuxokoxoko hinkwabyo bya ku mindzhwalo ya mina i ya njhani nakona yi na yini endzeni nakona ndzi yi ndzi ta va ndzi yi tsarile mavito ya mina ni tinambara ta mina leswaku a kota ku hatla a yi lava a yi kuma a kota ku yi fikisa eka mina n'wini wa yona.

Ndzi nga hlamusela ndzawulo ya vutleketleri hi xirilo lexi hi ndlela leyiwani va vakulu lava nga ni matimba yo famba hi milenge a va swi koti ku fikelela mindzawulo yo hambanahambana ya vutshunguri hi ku olova leswi swi vanga ku ku va vo tala va tshama ehansi kumbe va ti karhatela ngopfu ku fikelela ku fika eka switirhisiwa swo pfuna leswi leswi swi nga vanga ku humelela ka switsongwatsongwana ku wa kumbe ku hatlisa ku onhaka ka rihanyo ra vona ndzi nga tlhela ndzi nhlohlotelo leswaku va ta va va engetela swo famba leswi swi nga pfunaka swi nga pfunaka vakulukumba lavawa leswaku va ta hi swona exibedhlele.

Ina ndzi tshama ndzi endzela ndhawu ya le kule hi riendzo ra bazi ndzi tshama ndzi suka exifundzhenikulu xa Gauteng ndzi kongoma exifundzhenikulu xa Mpumalanga laha a ndzi ya entangeni wa swiharhi lowu vuriwaka Krugar National Park a ndzi tsakile swinene hikuva a ndzi ti yimiserile leswaku ndzi fika ndzi vona swiharhi hinkwaswo ndzi nkarhi ndzi langute hi fasitere ra bazi leswi swi kotisile leswaku ndzi kota ku vona swihari leswi a ndzi ti lulamisela ku swi vona ku nga tinghala tindlopfu na hinkwaswo ka swiharhi leswi swi nga kona entangeni wa swiharhi wa Krugar National Park.